Hisetori ya sekoloto le maduo, letseno le go kgona go di dulele jwa tiro sekoloto se se leng teng le tiriso ya sekoloto kamano ya banka seemo sa molao le sa bonno porofaele ya kotsi.

Bonnye jwa tuelelo ya ngwaga le ngwaga dituediso dikelo tsa morokotso tsa matseno dintlha tsa boikanyegi kgotsa dituelo o ka dirisa website ya go bona gore batlamedi ba ba farologaneng ba dikarata tsa sekoloto ba naya sekoloto jwang.

Maduo a kwa godimo a supa kotsi e kwa tlase mo baadiming go oketsa ditšhono tsa gago tsa go amogelwa le go bona di peelano tse di botoka madumo a kwa tlase a dira gore kopo e ganwe kgotsa e amogelwe ka maemo a sa siamang histori e e siameng e bontsha taolo ya matlole e e nang le maikarabelo fa histori e le bokoa e ka nna folaga e khibidu e botlhokwa mo baadiming duela dikoloto ka nako.

Go dira kopo ya dikarata tse dintsi thata ka nako e le nngwe go sa tlhole maduo a gago a sekoloto pele go palelwa ke go bapisa ditheko tshedimosetso e e nepagalang kgotsa e e sa felelang go dira dikopo ka sekoloto se se ntsi se se leng teng go itlhokomolosa mokwalo o mosesane gore kopo e tsamaye sentle kgobokanya ditokomane tsotlhe tse di tlhokegang tlatsa kopo ka lekotlotlo dira kopo ya karata e e siameng ema fa gare ga ditiriso.

Dira dituediso tse di fitlhegileng tlhaloganya dikelo tsa morokotso itse tekanyetso ya sekoloto sa gago tlhaloganya tsa kotlhao supa dituelo le dipoelo.

Go itse go bala le go kwala ka tsa madi le thuto go botlhokwa gore o kgone go dira ditshweetso tse di siameng fa o dira kopo ya karata ya sekoloto tsela e di ka thusang ka yone ke ena go tlhaloganya dilo tsa motheo tsa sekoloto go tila dirai tsa sekoloto go dira papiso tse di nang le kitso go aga histori e e siameng ya sekoloto go rulaganya tekanyetsokabo le go rulaganya madi.

Dintlha tse di akanyediwang go amogela ka sekoloto maduo a sekoloto le hisetori, letseno le tiro sekoloto go letseno se sireletse motswako wa sekoloto, maemo a ga jaana a ikonomi, bokgoni jwa sekoloto seelo sa botlhokwa le seelo sa letsatsi le letsatsi.

Molemo wa overdraft ke phitlhelelo ya madi ka bonako go adima go go fetogang ga go na thulaganyo e e tlhomameng ya go duela go thusa go tshegetsa kelelo ya madi makoa mme borai ka overdraft dikelo tse di kwa godimo tsa morokotso le di tuelo thaelo ya go dirisa madi go feta selekano le go duelwa fa e batliwa.

Tsela ya go tila dituetso tseno latedisa tekatekano ya gago ka metlha set-a dipotsiso tsa tekatekano e e kwa tlase boloka sethibela madi se se nnyane.